Mina Sibongile, ngokwazi kwami uma uyohlolela ingculaza, bakuthatha igazi la esandleni, bakuhlaba ngenaliti, bathathe igazi. Bese bafaka la kule nto abayifakayo ukuze kubonakale ukuthi ngabe unaso isifo sengculaza noma awunaso.

Bakhona onompilo ngasendaweni yangakithi. Uma befika bangena endlini uma bezohlola abantu abakhulile, bafike bakline endlini kube kilini, bamuphekele umdoko umuntu osekhulile. Bamdlise, uma sebeqeda ukumdlisa, bamphuzise amaphilisi. Uma beqeda ukumphuzisa amapilisi bese bayamgeza-ke. Sebehamba sebemgezile bamshiye ekilini.

Mina Sibongile, ngingazibandakanya ngokuthi abantu besilisa bahambe bayohlola nabo bayohlolela izifo ngezifo. Ngoba kakhulu abantu besilisa abafuni ukuyohlolela izifo, bayahlala umuntu aze agule. Mina ngingabagqugquzela nje ukuthi bahambe bayohlolela izifo, baye kusekhamsayiza ukuthi yonke into yabo izohamba ngendlela.

Izaguga zasemakhaya nezaguga zasemadolobheni azitholi ngokufana usizo lwezempilo. Izaguga zasemakhaya usizo lwazo alukho emgangathweni ophezulu ngoba uma zigula ziyahluleka ukufika ukufinyelela emtholampilo. Ezinye izaguga zize ziphelele endlini. Kodwa ezasemadolobheni ayi usizo, usizo lwezempilo. lusemgangathweni ngoba izimoto zilana, kwa-ambulensi iseduze, uyakhona ukuyifonela ifike.

Abaholi bendabuko into eyenza ukuthi babandakanye ekukhuthazeni izindlela zokuhlela umndeni eziphephile. Ngoba kuyenzeka umuntu akhulelwe, uma esekhulelwe ingane useyayikhipha, khipha kungenasizathu. Yingakho-ke bekhuthaza ukuthi abantu bahambe bayemtholampilo bayokhona, bangenzi iy'ngane nje ngendlela .

Mina Sibongile indlela engiyaziyo ejwayeleke emagciwaneni e-TB, ukuthi uma ukhwehlela, ungavali umlomo, kutheleka komunye umuntu. Uma uthimula ungavali umlomo kutheleka komunye umuntu. Ngakho-ke kumele uma kuthimula noma ukhwehlela uvale umlomo, ukuthi amagciwane e-TB angasakazeki komunye umuntu.

Sibongile, indlela engibona ngayo yokusetshenzisa izinkundla zokuxhumana. Kungamele uye khona ukuthi uye uhambe uyotshela abantu ngolwazi mayelana nokuhlela komndeni. Ukuthi, ngoba abantu bayawumamela kakhulu umsakazo, ila bazozwa khona bonke batshelane ukuthi kumele kuhanjwe kuyohlelwa .

Sanibonani sista, bengicela nje ukubuza ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani futhi, ngoba kudala ngilana ngihleli ngilindile.

Ngizihlalele kwami ngiziphumulele ngaphansi kwesihlahla, ngezwa sekuthiwa nangu umakhelwane usequlekile la ngaphandle. Sathi sithi siyamvusa, kwanhlanga zimuka nomoya, engafuni engakhoni ukuvuka. Sabe sesibiza i-ambulensi ukuthi izomthatha yamusa esibhedlela.

Izifo abantu abajwayele ukuzelapha ngazo ngemithi yesintu, ibala labantwana, ibala lezi ngane, idliso, ilumba.

Mina uSibongile, bengingakha ama-NGOs ukuthi azokhona ukunceda abantu abakhubazekile. Ngiqhashe nabantu abazokhona ukuba ncedisa babafundise ukuthi bakhone ukufunda izinto, bakhone ukwenza yonke into ngezandla nangokomqondo. Yinto engiyibonayo le .

Mina Sibongile uma ngihamba, ngiya emtholampilo, uma befika bengixilonga bengitshela ukuthi nginesifo sofuba. Ngingaqale ngithuke ngizitshele ukuthi hhayi kushukuthi sekuphelile ngami. Noma sebethi ngizoqala amaphilisi ngizitshele ukuthi hhayi kusho ukuthi ngeke kusalunga-ke. Amaphilisi ami sengiyowaphuza impilo yami yonke, hhayi kona kungangithikameza kakhulu empilweni kakhulu kakhulu. Kungangithikameza impilo yami ingathikamezeka kakhulu, koda ngingabuye ngizitshele ukuthi hhayi kuzolunga.

Umhlinzeki wezempilo wahlala phansi nesiguli esasinesifo sofuba, wasitshela ukuthi kwamele sithathe imithi ngoba uma singathi imithi le sifo sizotheleka emndenini kwamele avikele umndeni. Ube mnceda nangokumtshela ukuthi kwamele adle ukudla okunjani angaphuzi utshwala. Uma kube akanakudla wayemunceda la kuthathwa khona ukuthi aye la okutholwa khona imidoko abantu abanesifo sofuba. Ngempela wamnceda ngalokho ngoba isiphetho sakhona wabuye wabuya esepholile sekeqedile imithi yesifo sofuba. Wakhona ukuvikeleka.

Abaholi bendabuko namasonto nezikolo ekusizeni abantu, isimo sengqondo, abantu abakhubazekile. Bangathi njalo ngaphakathi neviki babathathe, babayenzise izinto zezandla. Babadlalise imidlalo kube mnandi ukuthi ngaso sonke isikhathi bacabange into enhle.

Mina Sibongile izithiyo zobuchwepheshe engibona ngathi zingcono ukusiza abantu basezindaweni zasemakhaya, ukuthi bathole izinto zokuya edolobheni. Bathole ugesi, bathole amanzi abe seduze nabo ukuthi bangayi. Bafakelwe nogesi nabo bafane nabanye abantu abanogesi.